Hai, ngauri vhaswa vha muvhunduni wa hashu a vha tsha dzhia mushumo wa vhulimi u wa vhuḓi ngauri a vha tshe na zwikili zwa vhulimi, a vha tshe na vhuḓifhulufheli kha vhone vhaṋe. Vha ṱwa vho sokou ḓi dzulela ngauri muvhuso a u kho u vha fha zwikili, a u kho u .

Hai, vhaswa vha kha muvhundu wa hashu a vha tshe na dzangalelo ḽa zwa vhulimi ngauri muvhuso a u kho u vha a ḓisela zwikili, a u kho u vha ḓisela vhathu vhane vha nga vha funza nga kulimele kwa zwino na tshanduko ya kilima. Zwine zwa nga itwa ndi zwauri muvhuso kha u ḓise zwikolo zwine zwi nga funza vhaswa uri vhulimi ha zwino vho ḓi sendeka kha mini na zwa uri vha nga zwi nga vha thusisa hani u ya phanḓa.

Nṋe ndi vhona uri muvhuso u fanela uri u zwa nṱha na zwiimiswa zwa .

Ri vhaswa kha vha thusiwe nga muvhuso nga tshanduko ya kilima a vha funziwe nga maanḓa nga kulimele na uri zwiliṅwa zwikene zwiliṅwa nga tshifhinga ḓe, zwine zwa vha uri hezwi zwa tshilimo na zwa uri vha nga fhungudza hani khombo vha nga fhungudza khombo nga u ṱavha miri, nga u atha manethe tsini na masimu afho uri i kone u thivhela dzi mvula na maḓumbu.

Ee, vhulimi vhu thusa nga maanḓa nga maanḓa kha kha vhupo ha mahayani nga ha zwiḽiwa ha dovha ha thusa nga maanḓa dzi ḓoroboni nga zwiḽiwa. Vhu thusa nga maanḓa kha nyaluo ya ikonomi ngauri ikonomi yo fariwa nga maanḓa nga vhulimi siani ḽa zwa zwi u fuwa na u lima na zwa uri vhulimi vhu siho Afrika Tshipembe ḽi nga si vhe na ikonomi yo imaho zwavhuḓi, vho thusa nga maanḓa vhulimi kha ikonomi.

U sa vha hone ha maḓi eh zwi kho u vhulaya nga maanda zwifuwo, nga maanḓa maanḓa kha vhupo ha mahayani. Hune hu na zwifuwo zwinzhi nga maanḓa zwine ṅwaha na ṅwaha ri xelelwa nga zwifuwo zwi si na vhukono nga nḓila ine maḓi a vha a tshi kho u konḓa ngaho. Zwino muvhuso nga maanḓa maanḓa u funa uri u thusedz, a u dzhenelele kha u thusa vhupo hu no nga ha mahayani. Vhupo honovho ha ḓoroboni ngauri vhu funa uri vhu ite uri maḓi a vhe a dzule a hone.

Nṋe ndi vhona uri vhathu vha tshi lima dzi green beans vhuria tevh nga murahu ha musi vha vha khou zwi shavhisa uri tshilimo zwi ḓo swa ngauri green beans ndi thethe. Zwine zwa amba uri vhuria dzi nga tenda, dzi nga takala, dzi nga titima ngauri tshilimo dzi a swa, ḓuvha ḽa ḽa tshilimo ḽi a fhisa hu tshi zwine zwa amba uri vhuria dzi nga takala zwavhuḓi nga maanḓa. Dzi nga aluwa zwavhuḓi ngauri vhuria a u fhisesi, hu na ṋwando, hu a rotholela zwavhuḓi nga maanḓa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona uri muthu u funa uri a ṱavhe houḽa mu apula u ne wa ṱoka davhi ngauri houḽa mu apula u a takala wa wa nga u ṱavhanya ngauri houḽa muṅwe we na na dzhia khawo u u tshi aluwa na hoyu u vha u tshi kho u aluwa. Ngauri i tshimbila khathihi ngauri ndi muri muthihi, mara houḽa wa thambo ni u thoma fhasi na u sheledza ḓuvha na ḓuvha uri u ṱavhanye u fare mavu, zwino zwine zwi nyaga tshifhinga tshinzhi nga maanḓa mara houḽa u ne na ka davhi, hayi u wa ṱavhanya wa gidima, wa aluwa nga u ṱavhanya.

Nṋe ndi vhona uri a u kaniwe nga vhathu vha ne vha vha na nḓivho ya ku kanele na zwishumiswa zwone zwine zwine zwa ḓivhiwa uri hezwi zwi shuma u kana mavhele kana zwiliṅwa na zwa uri hu vhe na fhethu hune zwa ḓo kona uri zwi ye zwi vheiwe hone. Fhethu ho vhulungeaho, fhethu hune a hu dzheniswi nga zwikhokhonono, zwifheti zwezwi. Zwine zwa ḓo kona uri ezwo zwithu zwi dovhe zwi dzhiiwe zwi rengisiwe zwi tshi kha ḓivha zwavhuḓi zwi so ngo vhaisala kana u ḽiwa nga zwikhokhonono

Nṋe ndi vhona uri ndila ya khwine a si u pandela vhashumi, ndila ya khwine ndi u vhudza vhashumi kushumisele kwa drone kana u vha gudisa ndila ya khwine ya u shumisa drone na zwa uri vha nga lavhelesa hani tsimu yoṱhe nga u angaredza.

Vhalimi vha mahayani vha thusa nga maanḓa ikonomi nga u lima zwiliṅwa zwine vha kona u zwi rengisela kha mimakete miṱuku nahone vha thusa nga maanḓaeh kha kha kha.

Nṋe ndi vhona uri zwifuwo zwi fanela uri zwithu zwi dzule zwi tshi ṱhogomeliwa, nga maanḓa maanḓa zwi tshi ṱhavhiwa, zwi tshi hayeliwa malwadze na uri zwi ye dipeni vhege iṅwe na iṅwe. Ndi vhona uri zwifuwo zwa ma zwa mahayani nga maanḓa zwi na khakhathi ya zwa mitakalo ngauri a zwi khou ḽa zwiḽiwa zwine zwa vha na pfushi. Zwi amba uri zwi tea uri zwi ḽe zwiḽiwa zwa pfushi, zwi tshekhiwe mitakalo ngauralo ngauralo.

Nṋe ndi vhona uri vha ṱangana na khaedu zwi tshi ḓa kha u sa vha na ndaulo ya mavu, vhalimi vhaṱuku thaidzo dzavho dza mavu dzo ḓala na zwa uri a vha kho u wana thendelo yavhuḓi u bva mikh, u bva kha misanda na kha muvhuso. Na thikhedzo yoṱhe yo fhelelaho u bva muvhusoni ngauri a vha kho u lima vha tshi ḓivha uri mavu ndi avho, vha ḓivha uri mavu ndi a musanda, zwi amba uri ndi khaedu ine mavu a kho u konḓa nga maanḓa.

Ee nṋe ndi vhona uri ndimo ya nḓirivhe i nga vha vhuedza nga maanḓa arali vha tshi kho u limela u rengisa. Nḓirivhe dzi na makete wavhuḓi, nḓirivhe dzi ita zwithu zwinzhi zwi ne zwa vha zwi ne zwa nga dzi khoḓiringi, dzi waini, nḓirivhe dzi a rengeswa mashophoni mahulwane. Zwi amba uri arali vha kona u lima vha tshi rengisa vha tshi posa kha mimakete mihulwane, vha a wana mbu mbuelo ya vhuḓi nga mannḓa.

Nṋe ndi vhona uri hu funa uri hu vhe na fhethu hune ṋama ya vhulungiwa hone, hune ha vha uri ho lugela u dzula ṋama ho vhulungea, a huna mashika na zwa uri muthu u funa u ḓivha uri ndi tshaka ifhio ya ṋama ine a khou i omisa, ndi phukha ḓe ine a khou ita ngayo mukoki nahone i dzhia tshifhinga tshingafhani. Na fhethu hune a kho u tea uri a i vhulunge hone kana a i omise hone ho vhulungea for kha zwikhokhonono, a zwi koni u dzhena, a u dzheni zwifheti zwine zwa nga fheṱa ṋama na zwa uri i dzhia tshifhinga tshingafhani nga murahu ha musi i tshi shumisiwa heyo ṋama yo i mukoki?

Ee, ro no vhuya ra ṱangana na khaedu ya musi ro lima mavhele, mavhele oṱhe a tshi ḓa a vunḓekanyiwa nga ḓumbumazwikule. Ra wana uri tsimu yoṱhe yo sala yo huvhala kana yo tshinyekanyiwa nga ḓumbumazwikule eḽo. Zwe rine ra ita ndi u dzhia mavhele oṱhe o salaho ra fha zwifuwo, ra lima nga huswa nahone mavhele e ra a lima ra shela manyoro ra wana uri mavhele heyo ayo o ḓo takala nga maanḓa lu to tatisaho.

Khaedu ndi nnzhi nyana kha vhupo ha ḓoroboni, zwine zwa nga fhethu hu ne wa ḓo kona u ita hone ngade. Wa wana hu so ngo to u hula u to u ya gai, dziṅwe khaedo dzi nga u tswiwa ha zwe na ṱavha nga vhathu vhane vha ni sala murahu.

mushumo wa manngo u nga ri wo ḓala nyana ro sedza uri manngo a na mushumo u no nga u ḽiwa nga vhathu, vhanwe manngo vha a shumisa u ita dzi dzhusi, dzi waini, mahalwa. Ndi wone mushumo wa manngo khathihi ri sa hangwi na u ita atsha.

Nṋe ndi vhona uri mavu a tea uri a a fafadzeliwe mishonga ya u vhulaha tsheme, ya u vhulaha zwikhokhonono nahone mavu a tea uri hu vhidziwe vhaḓivhi vha ḓe vha a ṱole uri o lugela u ṱavha zwifhio zwimelwa. Nahone nga tshifhinga tshifhio, ho vhidziwa vhaḓivhi vha ḓa vha a ṱola na zwa uri mavu a tea u vha a ne a ṱavha zwimela zwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe

Nṋe ndi vhona uri hu tea uri muvhuso uyu u ḓise thikhedzo yoṱhe yo fhelelaho kha u thusa miṱa miṱuku kana mabulasi maṱuku nga u vha ḓisela pfunzo, vhaḓivhi vhane vha nga vha funza nga kulimele na u vha na u vha fha kana u vha sapota nga u vha fha zwithu zwi no nga manyoro, zwimelwa zwiṱuku zwine vha nga ḓi thomela ngazwo u lima.

Ee, khavhishi i ṱavhiwa mathomoni a tshifhefho kana mathomoni ha tshilimo hu u itela uri khavhishi a i funi mutsho wa u fhisa, zwi hune hu katela uri i nga ṱavhiwa na vhuria ngauri hu a rothola. Khavhishi i funa murotholo nga maanḓa, a i funi mutsho wa u fhisesa nga maanḓa, a i koni u tshila zwavhuḓi hu tshi fhisa.

Nṋe ndi vhona uri nguluvhe uri dzi dzule dzi na mutakalo wavhuḓi, nguluvhe dzi ṱhogomeliwa nga u vhona uri zwitumba zwo kuna nahone a huna zwithu zwi no nga zwikhokhonono zwine zwa kho u dzula afho tshitumbani naa? Na zwa uri nguluvhe nadzo dzi a ṱanzwiwa, zwitumba zwi a bvisiwa malatwa, nguluvhe dzi a haeliwa malwadze o imaho ngauri. Zwi ita uri nguluvhe i aluwe u ṱavhanya nahone i dzule i na mutakalo wavhuḓi i tshi tamisa.

Ee, ṋne ri ḓivha uri eh hu na dzitshakatshaka dza dzi ngowa, dziṅwe ngowa a dzi ḽiwi, dziṅwe dzi a ḽiwa. Ngowa dzi ita mishonga, ngowa dzi ita dzisobo, dzi ita zwipaisisi.

Hu funwa u tevhedzwa maga a tevhelaho musi hu tshi vhulungwa zwiḽiwa, hu funa uri vhathu vha thanyele uri hune vha kho u vheya hone ho kuna naa? Hune vha kho u vheya hone hu nga fara zwiḽiwa lwa tshifhinga tshingafhani zwi sa kho u tshinyala. Nahone afho fhethu hune vha kho u vheya hone zwiḽiwa, a u dzheni naa zwikhokhonono zwine zwi nga ita uri zwiḽiwa zwi vhaisale kana zwifheṱi zwi dzhena zwi zwa dzhena zwa fheṱa zwiḽiwa? Zwi amba uri ri funa uri ri thanyela uri a u dzheni zwikhokhonono zwi no nga zwifheṱi, dzithunzi dzedzi.

Uri u zwine zwa nga thusa eh vhalimi vhaṱuku ndi u vha fha thikhedzo siani ḽa pfunzo, u vha ḓisela vhaḓivhi vhane vha nga ḓa vha ṱola mavu. Vha nga ḓa vha vha funza nga ha kulimele na tshanduko ya kilima. Ngo vha thusedza siani ḽa zwi ḽa zwiḽiwa, ḽa zwimelwa, u vha ṋekedza zwimelwa, nga u vha thusa siani ḽa manyoro, nga u vha thusa na nga maṱereṱere a ne anga ḓa a vha limela.

Rine ro kona u vhulunga maḓi nga u shumisa madamu u vhea maḓi hone, u bva madamuni ha ḓa miḓini, miḓini ra a vhulunga kha mathange na kha zwigubu, ra dovha hafhu ra zwi konaha nga u funza vhathu kushumisele kwa maḓi uri maḓi a vhulungiswa hani uri ri dzule ri naho zwi lwa tshifhinga tshilapfhu. Ro zwikona hezwi nga u funza vhadzulapo uri maḓi a shumiswa nga heyi ndila nahone musi muthu a tshi tamba a vhulunge maḓi a tshi ṱanzwa dzi goloi anga ḓi shumisa mabakete u fhirisa u shumisa hosiphaiphi kana phaiphi ine ya kho bvisa maḓi lwa tshifhinga tshilapfhu.

Nṋe ndi vhona ndi vhashumi vha bulasini vha na pfanelo, dzi ngaho u fara zwavhuḓi, u vha na dzi contract dzine vha ḓivha uri vha kho shuma vha tshiela gai, vha dovha vha vha na pfanelo dza u fhiwa zwiḽiwa haningei bulasini na khathihi na ofhiwa vhudzulo, na u fariwa zwavhuḓi sa mushumi ane a khou ita uri bulasi i bvele phanḓa.

Nṋe ndi vhona uri vhafumakadzi na vhaswa uri vha ḓi wane vha tshi kho ḓi dzhenisa kha mbekanyamushumo dza vhugudisi ha zwa vhulimi ndi zwa uri, muvhuso akho ita zwo fanelaho magudedzi ha ngo ḓala ane a gudisa vhaswa na vhafumakadzi vhulimi na zwa uri na masimu a ngo tsha ḓala ane vha nga ḓi thomela vhulimi, ndi vhona uri muvhuso a vhudisa magudedzi a manzhi khathihi na u kovha kana nḓivho na zwikili na vhaswa na vhafumakadzi, nga uri vhulimi ho fara ikonomi nga nḓila ine yavha uri ndi a vhuḓi.

Nṋe ndi vhona uri vhashumi vha bulasini vha funa u awela ho linganaho kana u ita naho zwine zwa zwanga masiandaitwa a hone anga u fariwa nga malwadze a muhumbulo, u fariwa nga malwadze kha musi a u wa, kana malwadze hanea ane a farwa nga u sa awela ho linganaho. Zwine zwa amba uri ṋamusi vhashumi vha tshi khou a bulasini a vha a wele ngauri tshiṅwe tshifhinga vha swika vha dzula bulasini vha si shume tshithu nga hone u neta.

Vhatholi vhanga vha nga zwi vhona nga nḓila ya uri vha tea u vha na u zwi sala murahu uri milayo yavho i kho tevhedzwa na afha mishumoni, nṋe ndi vhona uri khathihi na u funza vhashumi nḓila dzine mu mulayo wa shumisa zwone nga nḓila dzine muthu a sa tevhedza mulayo a dovha na maga a ndatiso kana maga ane muthu a ḓo tea uri a tevhedze musi o pfuka milayo ya mushumoni.

Nṋe ndi vhona uri vhatholi vhateya o ḓivha system ya mutsho kana uri mutsho o ima nga nḓila ḓe wa ṅwedzi lune vhaḓo kona o mbekanya maḓuvha avho yanga vhashumi, ngauri musi hu na mutsho wa mvula, vha shumi a vho ngo tea uya mabulasini uyo shuma mvula i ya thivhela mabulasi uri a ite mishumo wao. Zwine zwa amba uri vha tholi vha funa uri vha pulane maḓuvha ane mvula ya itshi na, vhashumi vha fanela u vha vho awela vho dzula mahayani.

Masiandoitwa haneyo hu katela, u lozwea ha mishumo kha vhashumi vha mabulasini, zwiṅwe ho katela u sa vha hone hanya ha nyaluwo ya zwiliṅwa kha vhupo honoho, u ḓo wana uri zwiliṅwa zwahone zwine zwa kho limiwa a zwi ḓadzi mudzio kana a zwi fushi ṱhoḓea dza vhadzulapo, zwine zwa amba uri a hu ngo teya uvha na u lima tshifhinga nyana hu funa u vha na u lima ha tshifhinga tshi lapfu lune vhathu vha a kona u ḓowela kulimele vha a kona u ḓowela mavu khathihi na kusheledzele.

Vhu shuma hune wa itiwa nga tshaka dza mbeu kha vhupo hanhga, kha u fhaṱa u konḓelela kilima zwine zwa katela u dzhia mbeu wa i shela mushonga une wa konḓelela kilima heneyo ine ya dovha itshi kho bvelela nga tshifhinga tshenetsho, zwine zwa amba u funo vha na mishonga ine ya sheliwa dzi mbeu dzine ḓo kona u konḓelela mutsho wa kilima ine ya ḓovha i tshi kho ṱela vhu vhupo honoho zwine zwa amba uri muṅwe na muṅwe u funa u vha na mbeu dzine dza kona u konḓelela kilima.

Nṋe ndi vhona uri mushumi u funa u ita uri mushumi muṅwe na muṅwe mutholi u fanela u vhona uri mutholiwa muṅwe na muṅwe u kho wana nḓivho ngauri, u shuma bulasini ri nyaga muthu a re na nḓivho ya u ḓivha dzi mbeu ngori dzo nwaliwa nga tshikhuwa no ḓivha manyoro, ndi vhona uri muvhuso a u engedze magudedzi, vhorabulasi a vha thusedze nga u funza vhaswa vhane vha khou nyanga u dzhia ḓi dzhenisa kha vhulimi u kona u vhala na u ṅwala. Ndi vhona uri ndi zwa ndeme nga maanḓa u kona u ra ṅwala mabulasini ngori zwithu zwi tshi ḓa zwo ṅwalwa nga tshikhuwa zwine zwa tea uri muthu a zwishele kana a zwi ṱavhe zwia ngori muthu a kone u ḓivha uri u kho ambiwa nga mini nga tshikhuwa.

Nṋe ndi vhona uri vhaṅwe bulasini funa u wana zwishumiswa zwo teaho zwine muṅwe na muṅwe a nga kona u zwi shumisa, zwishumiswa zwo leluwaho zwi no nga u vha u funza vhathu ku shumisele kwa zwishumiswa, ndi amba uri muṅwe na muṅwe u funa u vha na nḓivho musi a tshi a bulasini a kone u ḓivha uri tshi shumiswa tshikene tshi shumiswa hani nahone mutshini mukene u limisa hani kana u ṱaula hani. Nṋe ndi vhona uri bo rabulasi kha vha funze vhashumi vha vho ku shumisele kwa mitshini uri hu savhe na phambano vhukati ha mutholi na mutholiwa.

Uri zwiliṅwa zwavho zwi swike hune vha khoya hone zwi kha ḓuvha kha tshiimo tshine zwi a ḽeya zwi a shumisea, nṋe ndi vhona uri u funo uvha na u renga makhadibogisi kana mabogisi ane a nga kona u zwi panga mabogisi ane ha pangi ḓuvha ha pangi u rothola ho kalulaho. Ndi khou amba uri hu funa u vha na zwi shumiswa zwine zwi a kona u u ita uri zwiliṅwa nga swike hune zwa khou ya hone zwo kha ḓivha nga zwa u ḽea zwi kha ḓivha zwo vhulungea. Zwithu zwi no nga u zwi tshimbidza nga maḽori ane avha na dzi firidzhi kana zwirothodzi nga ngomu kule na tsini.

Nṋe ndi takalela uri mushumi muṅwe na muṅwe aḓe mushumoni nga tshifhinga o ambara zwine zwa mu tsireledza kha ḓuvha kana kha mutsho wonoyo, zwinwe hafhu ndi uri mushumi muṅwe na muṅwe a kone u shele a kone u shela mulenzhe kha ndimo iṅwe na iṅwe, mushumi muṅwe na muṅwe a vhe a tshi kona u vhala na u nwala, a vhe a na nḓivho ya manyoro, nḓivho ya u sheledza, nḓivho ya u ṱavha.

Nṋe ndi vhona uri vhashumi vha fanela uri vha nga badelwe mu tshelede nnzhi, ngauri vhashumi ha vha vha ma bulasini ndi vhone vho faraho ikonomi nga nḓila ya vhuḓi ndi vhone vhane vha kho ita uri mahayani ashu huvhe na zwiḽiwa hu ḽiwe ḓuvha na ḓuvha. Ndi vhona uri tshelede nnzhi nnzhi vha tea uri vha i wane ngori vha khou ri fara zwavhuḓi siani ḽa uri limela zwiliṅwa zwavhuḓi, miroho, migayo yeneyi. Ndi vhona uri tshelede nnzhi nnzhi vha ya vha ya tea uri vha i wane.

Zwi melwa nga maanḓa maanḓa zwi nyangesa mishonga na manyoro o teaho, ane mushumi u fanela u vha a tshi ḓivha uri manyoro haya a ita uri tshi ḽiṅwa hetshi tshi aluwe zwavhuḓi, tshi sina vhulwadze tshi so tshi sa tshinyale, na zwa uri na mishonga tshi ḽiwa tsha shelwa mishonga uri tshi dzule tsho takala tshi si liwe nga zwithu nga zwikhokhonono.

Nga heyi ine ya bvisiwa kha zwiṋoni i ya dovha hafhu ya kona u shumisiwa kha zwiambaro kana khou kha dzi dzhenisi uri huvhe na vhududo kana muthu a dudeliwe. Zwine zwa amba uri i na mishumo minzhi nga maanḓa lune a i tei uri ito u laṱiwa ya dovha hafhu ya rengiswa ya shumisiwa.

Fhedziha mbilu tshifhinga tsho no nga mithethe mivhili zwine zwa tea u sumbedza uri zwithu zwo tea zwavhuḓi. Ndi nga murahu ha musi u tshi vhona khuhu yone yo kulumagiwa zwavhuḓi hu nori khuhu yone i ḓovha i sina mathenga o salelaho murahu.

Lukanda lu nga vhulungiwa ngoto dzhiwa lwa vheiwa hafha fhethu hune a lu nga ḓo kavhiwa nga zwithu zwo no nga dzi thunzi zwi nonga masunzi. Fhethu hune lwa ḓovha lo vuliwa lwo vhulungea lune a lu nga ḓo kona u ḽiwa nga dzi mmbwa zwine zwa amba uri ri fanela uri u tshi luvhea fhethu hune wa ḓivha uri a hu nga ndzheni zwithu zwine zwa ḓo ḽiwa.

Nṋe ri ḓivha uri lukanda lwa zwifuwo lu to dzhiiwa lwa sukiwa lwa sukiwa u swika lu tshi swika kha kha fhethu hune lwa nga konaha u dzhiwa lwa ita tshiṅwe tshithu kana lwa ita tshithu tshine tsha nga kona u shumisea u vhaḓa dzingoma kana u ita dzingu.

Nga maanḓa kha u ita uri khuhu mabesu kana mathenga a litshedze kha lukanda lune zwa vha uri zwo leluwa musi utshi a bvisa kha khuhu.

Mafhi a vheiwa fhethu hune a ḓo uri a khou rotholeliwa fhethu hune a huna mufhiso wo kalulaho. Fhethu hune ahu nga ḓo dzhena zwikhokhonono kana zwithu zwino ḓo fhufha zwa ita uri a tshinyale.

Mutakalo wa u ṱhogomela ngauri u funo uri u vhone uri u tshi kho ṱhavha tshifuwo, ahuna zwithu ahuna tshi nga si u vhaise na tshi nga si uite zwithu zwine matshelo zwi ḓou sia uri wo huvhala wo valelwa vhuongelo. Zwine zwa amba uri u tshi ṱhavha tshifuwo u fanela u thoma wa thoma wa sedza uri wo vhulungeana kha zwine wa kho ita zwone.

Ee hu na miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila ho ṱanzwa lukanda wa wana lukanda lwo ṱanzwiwa lusina mathenga o salelaho kana zwiṅwe zwithu zwine zwa ita uri vhathu vha ṋengwe u ḽa ṋama. Hoyo ndi mushumo wa makumba ndi mushumo une vhathu vha a kona u ita nḓowenḓowe ngazwo vha tshi khou thusa.

Nḓila dza sialala dzine dza vhone ndi dzine dza katela u ntsha lukanda lu sukiwe lu sukiwe lu kone ubva hafho luye lu vhambiwe lu kone u ita zwine zwa khou ita zwone zwi no nga dzi ngoma na zwiṅwe zwi tevhelela.

Ee zwi hone zwifhinga zwa musi hu na maḓikiṱa hu na vhuṱambo vhune havha ho ḓa vhayeni ho vhidzwa vhathu vha kule. Hu avha na u ṱhavhiwa ha zwiṋoni nga vhunzhi zwine zwavha uri zwi vha zwi kho shumisiwa zwi tshi kho ḽiwa hanefho kha vhuṱambo kana kha mabepha hanefho.

Hune nda dzula hone khuhu dzi ṱhukhuliwa mikulo nga zwanḓa. Ahuna mitshini ine ya shumisiwa ngori ndi vhupo ha mahayani hune zwithu zwa tshikhuwa kana zwa maitele a zwa maitele a zwino vhashumisa maitele a sialala.

Ee vha hone vhathu vhane vha tshila nga u rengisa makumba, vhaṅwe vha tshila ngo u rengisa zwifuwo zwezwi. Ndi zwithu zwi vhaitela tshelede na masheleni a sina vhukono zwiita uri vha tshile zwavhuḓi.

Maga ane a tea uri a itiwe musi hu tshi fhisa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu ndi a tevhelaho. Funa u shumisa dzi phanga mbudzi i i vhe murini i nembelela murini hu farwe lukanda lu tshekhiwe hu tshi khou tsheiwa hafhaḽa hune lukanda lwa guma hone hune havha na mapfura.

Kha vhupo ha mahayani hu khoḓi shumisa maitele ane aḽa a u fara kholomo wa i vhofha milenzhe wa ḓa na tshibakete wa thoma ui hama mafhi hanefhaḽa ubva hafho wa ṋembeledza muriniwa ntsha maḓi kana wa hamuliwa maḓi.

Khuhu a i konḓi na luthihi ndi to fara lufhanga wa thukhula mukulo, amba ḓivha mafhungo o fhelelaho ndi nḓila i leluwaho ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa u ṱhukhula khuhu mukulo.

Hai a thithu vhuya nda ḓi wana ndi khou shela mulenzhe kha u vhulawa ha zwifuwo ndi to vhona nga vhaṅwe vha tshi zwi.

Vhuponi ha mahayani hune nda dzula hone hu khou ḓi vhulaya zwifuwo nga nḓila ya tshiṱuku ngori kholomo dzi tou thuntshiwa, dzi khuhu dzi ṱo shumiswa na dzi phanga.

Ṋama nga mulayo i tea u ṱhavhiwa ya ṱhuvhiwa mabesu, ubva afho i tea uri i ṱanzwiwe uri i kone u bva malofha, yo no bva malofha i funa uri i pangiwe firidzhini hune ya ḓo dzula hone u itela uri i si ngo vhaisala.

Maga a tsireledzo ndi ane a tea uri muthu o fanela uri a vhone uri o fara zwithu zwine zwa nga kona uri zwi vhulaye tshifuwo nga u ṱavhanya. Ngori tshifuwo tshi nga ḓi u huvhadza wa sala u muholo muholefhali zwine zwa amba uri u fanela uri u tevhedza maga oṱhe a u ḓitsireledza, u fana fara dzi phanga dzine dza to uri dzi dzi kone u vhulaya tshifuwo tshe tsho nga tshifhinga.

Dziṅwe thaidzo dzine vha ṱangana nadzo ndi musi vha tshi kho hama vhatshi kavhiwa nga malwadze phirela vhatshi kavhiwa nga zwitzhili zwine zwa amba uri vha fanela uri vha kone u ambara zwitsireledzi zwoṱhe zwo teaho. Musi vha tshi hama kholomo uri mavu a songo dzhena zwithu zwine zwa vha uri ndi zwitzhili zwithu zwi nonga zwifhufhi kana zwikhokhonono zwino hafho vha tea uri vha sedze na fhethu vhupo hune vha kho hamela mafhi uri o kuna na.

Dziṅwe mbilaelo ndi dza musi muthu vhathu vha tshi kho ṱhukhula khuhu, dzine dzi dzi na mutakalo ola wa vhulwadze ha khuhu zwine zwa amba uri vhathu vha tshi ṱhukhula khuhu kha vha thome vha vha sedza uri khuhu i na vhulwadze na.

Khaedu dzi katela u nga huvhadzwa nga zwifuwo unga sia u tshi kho lozwa matshilo avho nga sia ḽa musi zwifuwo zwi tshi vhulawa zwia zwi a dina nga maanḓa zwi a huvhadza muthu. Zwine zwa amba uri vha funa uri vha ḓiṱhogomele na zwa uri vha fanela uri vha tshi vhulaya zwifuwo u vhe mutingati vha thusane.

Khaedu ndi ya uri lukanda lwa hone a lu ṱoḓi muthu muthihi lu ṱoḓa mutingati nahone musalauno hu nyangea mitshini ine ya nga tori ito lukokodza lubve khathihi. Ngori khaedu ine wa wana ndi lwa hone musi u tshi khou tsheiwa zwi dzhia tshifhinga tshilapfu musi vha vhalimi vha tshi kho lu bvisa zwi ngavha vha dzhiela na ḓuvha ḽoṱhe u ntsha lukanda.

Ndi funa uri vha tevhedze maga oṱhe ane a ita uri mafhi a songo kavhiwa kana u dzheniwa nga zwitzhili. Zwino nga u dzheniwa nga zwikhokhonono funa uri vha tsireledze vha tshi a hama kha kholomo vha dovhe futhi vha tibe a pangiwe firidzhini.

Mushumo oyo u katela musi hu tshi vhulawa hu fanela u thoma ha shelwa fola fhasi, ha sumiwa kha vhafhasi uri tshifuwo tshikene ṋamusi tshikho vhulawa. Zwine zwa amba uri huvha hu u suma tshifuwo tshetsho u tshi humbela kha vhafhasi nga vhurereli ha tshivenḓa.

Vhathu vha tea uri vha gudiswe kuvhulaele kwa zwifuwo uri vha songo vhulaya zwifuwo nga nḓila isi ya vhuḓi, na zwa uri huvhe na huvhe na oda kana hu vhe na vhudziki siani ḽa ita uri zwifuwo zwi songo vha huvhadza. Khathihi na u tevhedza maga one oṱhe o vhona uri zwifuwo hezwo zwi kho vhulawa zwi na mutakalo wavhuḓi.

Maitele one one a musi hu tshi ṱanzwa lukanda ndi a musi hu funa shumiswa maḓi o kunaho, hu funo uvha na vhusedzi nga maanḓa uri ayo maḓi ha na zwitzhili ha na zwikhokhonono na ngauri lukanda lu nga kavhiwa kana lu nga vha na vhulwadze lune zwa sia lukanda u lwo lu tshi khou tshinyadziwa hu sathu fhela tshifhinga tshisa fhedzi.

Zwishumiswa zwi katela dzi phanga khathihi na dzi razor na dzi ndishi lune ringa tori lukanda lu vheiwe fhethu hune a lu nga ḓo kavhiwa nga zwithu a lu nga ḓo tshinyadziwa nga zwikhokhonono.